Ndi nga muṱalutshedza khonani yanga uri athina miṅwenda athina tshithu tsho ambariwa nga ṅwenda tshi tshine.

Huna zwiambaro zwine zwa tea u ambariwa nga vhathu vha vhanna, havha na zwiambaro zwine zwa tea u ambariwa nga vhathu vha vhafumakadzi, vhanna vha tea uvha vha kho ambara hemmbe dza sialala ngeno vhafumakadzi vha ambara miṅwenda kana vha ambara misisi kana vha ambara zwikete zwa sialala. Ngeno vhanna vha na marukhu ane atshi rungiwa avha o rungeliwa nga sialala ana miṅwenda nga ngomu ana mivhala ya miṅwenda, atshi rungiwa avha a khou rungeliwa vhanna na dzedzi dzi hembe dzi tshivha dzi khou rungiwa dzivha dzi khou rungeliwa vhanna, misisi na mikhasi na miṅwenda ndi ya vhafumakadzi.

Arali muthu o rambiwa vhuṱamboni hapfhi a ḓe o ambara zwithu zwa sialala zwiambaro zwa sialala, huvha hu khou ambiwa upfhi.

Vhuponi vhuponi hahashu muthu wa munna u ṱaluswa o ambara zwiambaro zwi nonga, dzi hemmbe marukhu ane nia vhona uri haya ndi marukhu a vhanna, hemmbe hedzi ndi dza vhana naho huna vhafumakadzi vha no ambara hemmbe mara hemmbe ya munna naya mufumakadzi adzi fani, marukhu a vhanna na vhafumakadzi ha fani. Zwino ua kona u muvhona uri hoyu muthu ndi muthu wa munna ngori o ambara hemmbe, kana tshikipa tsha vhanna wa tshi vhona uri hetshi ndi tshikipa tsha munna hoyu ndi munna.

Ndeme ya uri muthu avhe a khou ambara malungu a ambare na milinga ya sialala, ndi zwa uri vhathu vha tshi muvhona vha muṱhonifhe, ku ambarele kwa muthu ku pfhukele kwa muthu ku ita uri muthu a re kule kana muthu a re tsini, a tshi muvhona apfhe akho muṱhonifha nga nḓila ine a ambara ngayo wa muṱhonifha atshi muvhona hoyu ndi muvenḓa ve, naho wa to itisa hani uvha u kho tea u muṱhonifha uvha u khou sumbedza nga nḓila dzoṱhe uri u wa muṱhonifha na zwine avha akhou bula wa zwipfha uri uvha a kho amba, na iwe wa zwipfha uri u tea uvha u kho muṱhonifha.

Arali u muthu wa mufumakadzi ane avha o maliwa ane avha vhuhadzi, muthu wa mufumakadzi ane avha wa muvenḓa o maliwaho utea u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho, utea u ambara nga arali a tshi kho funa arali a khou bva utea uvha o ambara miṅwenda o fuka nahone isi mipfhufhi na mukhasi wa hone au tei uvha u mupfhufhi utshi kho sia magona nnḓa, na tshini tshine avha a kho ṱoḓa u tshi ambara athi tei uvha tshi kho sia magona nnḓa hu ngavha dzi rokho dzawe dzi tovha dzi ndapfhu dzi tshi to swaswara fhasi, hu sina muthu ane a kho vhona magona awe hu sina muthu ane a kho vhona muṱani wawe na mahaḓa awe.

Mivhala ya miṅwenda kha zwiambaro zwa vhafumakadzi ya sialala huna zwine ya amba, ndi ngavha ndi tshi tovha ndi sa zwiḓivhi mara muvhala muṅwe na muṅwe ungavha uwa red, ungavha wa lutombo, ungavha u muvhala wa orenzhi ungavha u muvhala wa yeḽo, ungavha u muvhala mudala, ungavha u mivhala mufhio na mufhio huna zwine uvha u kho amba zwone ndi to vhori athi zwiḓivhi uri uvha u kho amba uri mini, mara huna zwine wavha u kho amba zwone heiḽa mivhala yoṱhe ine yavha i hone kha miṅwenda.

Nyambaro ya sheḓo ina zwine ya amba kha vhasidzana, vhunzhi ha vhasidzana vhane vhavha vho ambara sheḓo ndi vhasidzana vhane vha vha vhasidzana si vhasidzana vhane avha thu ḓi wana vha khou ita tshithu na nnyi na nnyi ane ndi wa tshinnani. Zwino nyambaro ya sheḓo ina zwine ya amba kha vhasidzana nga maanḓesa, ndi zwone zwithu zwine zwa ambesa ngori asi muthu ane ndi nnyi na nnyi ane wa ḓo muwana o ambara sheḓo, vhane vhanga vho ambara vha ḓovha vha kho tou zama u thivha zwiḽa na zwiḽa mara muthu ane avha o ambara sheḓo uvha a musidzana si.

Kuambarele kwa muthu ndi vhona uri kuna zwine kwa amba zwone, muthu arali a kho ambarisa so uvha a kho tevhedzela zwine a tshilisa zwone zwi amba kutshilele kwa muthu na zwiambaro zwa muthu zwi a tshimbilelana, arali wovha u kho ambara nga nḓila iṅwevho uvha u honoyo muthu arali u kho ambara nga nḓila yavhuḓi yo ṱhonifheaho uvha u honoyo muthu. Zwino kutshilele na kuambarele kwa muthu kha musalauno na musala honouḽa wa kale, wa musi ri sathu vha hone zwivha zwi kho amba zwinzhi kha vhathu kha muthu muṅwe na muṅwe ane avha o ambara.

Arali muthu a wa mufumakadzi a tshi kho ambara a sia maḓamu nnḓa, a sia zwirumbi nnḓa wa to muvhona uri hoyu hango ambara ndi vhona uri asi kuambarele kwa vhuḓi, muthu wa musidzana kha ambare a fuke a ḓi thivhedze a dzumbe na maḓamu awe ha sivhe na ane a ḓivha hayo maḓamu awe. Ngori ndi zwone zwavhuḓi zwi ḓo fhungudza uri vhathu vha si ni ḓowelese, muthu kha ambare a fuke a thivhe maḓamu a thivhe zwirumbi hu sivhe na muthu ano vhona uri zwo itisa hani, ha sivhe na muthu ano ḓivha uri maḓamu awe o itisa hani.

Vhuḓifari vhune muthu avha akho ri sumbedza o ambara zwiambaro zwi no sia nnḓa uvha a kho tori sumbedza uri ene u muthu ane u muthu wa shango u kho ṱoḓa uri muvhili wawe u ḓivhiwe nga nnyi na nnyi, maḓamu awe a vhoniwe nga nnyi na nnyi u hungavha hu zwirumbi nazwo zwi ḓivhiwe nga muthu muṅwe na muṅwe wa ḽino shango, mara arali wa ḓi thivhedza ahuna muthu ane a ḓo ḓivha. Zwino hezwi zwo sia muvhili nnḓa uvha u kho to ṱana zwi ḓinga muthu ane a khou ḓi ṱana uri nnyi na nnyi a muvhone, vha tshi musedza vhavha vha kho muvhona uri nangoho wa sia maḓamu nnḓa hoyu zwone zwivha zwi songo ita asi vhuḓifari ha vhuḓi.

Ndi nga muvhudza uri kha ite zwawe zwine a funa zwone, a songo tama ngori mungana wawe u nazwo ndi nga muvhudza uri athi ngasi murengele sa mubebi wawe zwithu zwine zwi ḓovha zwo musia nnḓa nga hetsho tshifhinga utshe muṱuku u tovha na miṅwaha ya malo, mara u kho ṱoḓa u edzisela ṱhama yawe ane khonani yawe miyawe vho murengela vha khou zwiḓivha uri vha khou murengelela mini, ndi nga muvhudza uri ndi ngasi zwikone ndi ngasi murengele ha ngaḓo tshi wana, nga maanḓesa tshiambaro tshine tshi ḓovha tsho musia nnḓa zwiambaro zwine a ḓovha a kho zwiambara zwi kho tea uvha zwo muthivha zwo mukhavara muvhili.

Zwiambaro zwiambaro zwine nda zwi funa ndi zwiambaro zwine zwavha zwo vala, zwikipa zwine zwavha zwo vala maḓamu zwo thivha khana ndi zwone zwiambaro zwine nda zwi funa, hafhu ha ha dovha ha vha na marukhu hanea malapfhu ndi one marukhu ane nda pfha uri ndo ambara ndi vha ndo ambara, na zwikete zwone zwilapfhu ndi zwone zwine nda zwi pfha uri nazwo ndo zwiambara hafha ndi vha ndo ḓi thivhedza, hafho huvha husina ane a kho mmbona. Muvhala une nda to funesa ndi muvhala wa lutombo, hoyo ndi wone une u tovha tsinisa na mbilu yanga.

Nyambaro iya fhambana na sialala, ngori kha sialala u ḓovha u khou lavhelelwa upfhi wo ambara zwiambaro zwa sialala miṅwenda kana zwikete zwa sialala, mara iwe havha na zwezwi zwiambaro zwine iwe wa ḓovha u kho funa u ambara zwone zwine ndi zwiambaro zwo ṱangananaho a zwina sialala, hu ngavha hu mabokhathi hu ngavha ho mini fhedzi a zwina tshithu tsha sialala fhedzi u kho ḓi ṱoḓa uri u zwiambare wa fhedzisela u kho zwiambara zwone zwivha zwo fhambana.

Ndi vhona ungari zwi tea uvha khombekhombe are uri arali ni muthu wa muvenḓa ḓivhani maitele a haṋu, tevhedzelani mvelele ya vhavenḓa ivhani na miṅwenda kha vhutshilo haṋu ivhani na mikhasi ivhani na misisi na malungu haneaḽa ane wa vhea ṱhohoni, na haneaḽa ane wa vhea mukuloni a kho tea uvha a hone utea uvha nao uri usi hangwe vhubvo hau, wa ḓovha u kho vhona zwa maṅwe mashango vhane vha khou nakisa zwavho na iwe.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa vhunzhi ha vhathu u ḓo wana vho ambara miṅwenda arali a wa mufumakadzi, a muthu wa tshihulwaneni ane ndi wa mufumakadzi u tea u vha o ambara miṅwenda, vhunzhi ha vhathu vha vhanna vha tea u vha vho ambara dzihembe dzi re na ṅwenda na marukhu a re na ṅwenda kana o itiwa nga ṅwenda oṱhe, wa wana na vhafumakadzi vho ambara na malungu vho nakelela vha tshi khou ya u pembela ho ambariwa mikhase uri u khou ṱoḓa u ambara mikhase i misisi ya vha misisi.

Ngoho ndi ḓi pfha ndi muthu a ṱhonifheaho, ndi ḓi pfha ndi na muthu a re na, ndi muthu a re na tshirunzi uri ndi khou ḓiwana ndi khou ambara zwiambaro zwa sialala kha minwaha yanga, kha tshiimo tshifhio na tshifhio tshine tshi tou vha tsho khethea, tshimima tshifhio na tshifhio tsho khetheaho. Ndi ḓi pfha ngoho ndi muthu ane o ṱhonifheaho nga maanḓa, ndi ḓi pfha ngoho ndi muthu ane na iwe muṋe u tshi tshimbila u a ḓi pfha uri na ngoho wo ambara zwa sialala kana zwa mvelele ya hau.

Ndi vhona u nga.

Ndi malabi ane ndi ya ṅwenda vha ḓo wana iṅwe nḓila yo yaho nga mivhala yo fhambananaho, hu na miṅwenda ya lutombo, hu na miṅwenda ya muvhala mutswuku, hu na miṅwenda ya mivhala ya orange ine wa ḓo tou funa iwe muṋe u tou ṋanga uri u khou ṱoḓa u ambara ṅwenda ufhio, muṅwe na muṅwe une wa ṋanga wone ndi zwine wa khou funesa zwone. U ḓo ḓi u wana wa onoyo muvhala u nga ḓivha u wa lutombo vha ḓo ḓi u wana, u nga ḓi vha u wa mivhala mufhio a hu na une a uho.

Vhulungu vhu ita mushumo wavhuḓisa kana ndi nga tou ri wa ndemesa kha zwiambaro zwa sialala vhu ya thusa uri musi wo ambara hu na malungu o yaho nga u fhambanana na iwe u a ḓi zwi pfha uri wo vhu ambara hovhu vhulungu u na tshirunzi, u a ḓi pfha uri na musi wo ambara hovhu vhulungu u vha u muthu, u vha u muvenḓa ane o fhelelaho, muvenḓa ane ndi muvenḓa ane, u vha u muvenḓa ane ha ṱoḓi u ṱwa a khou vhudzisiwa.

Vhafumakadzi na vhanna vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho kha zwi tshi ḓa kha zwimima zwa sialala, u ḓo wana arali a muthu wa munna o ḓiambara hemmbe yawe ya ṅwenda, a ambara na bokhathi a zwongo khakhea, a wa mufumakadzi a ḓiambarela ṅwenda wawe kana a ambara misisi yawe kana ambara mukhasi wawe, a fhedza a engedza nga vhulungu a na nakelela. Arali a wa munna u ṱoḓi arali a khou ṱoḓa u a ḓi ambara na vhurukhu ha ṅwenda, a vha o metsha naho zwi songo ralo u wa ḓi ambara hemmbe na bokhathi a zwi ngo hanisiwa.

Ndi na tshiṱori tsha uri musi wo ambara zwiambaro zwa sialala nga ha vhufa u tea u ḓi pfha u muvenḓa arali u wa muvenḓa, u wa dziṅwe tshaka u ḓi pfhe uri na ngoho wo ambara ende u wa ḓi rwa khana nga sialala ya hau, nga mvelele ya hawu, wa ḓi rwa khana naho wo ambara zwezwi zwiambaro zwa sialala zwa kha mvelele ya hawu au ṱwi u tshi khou shona kana u tshi khou shavha shavha uri vhathu vha ḓo u vhona, uri vhathu vha ḓo ri mini mara u vha u khou ḓirwa khana uri na ngoho ndo zwi ambara.

Zwiambaro zwa sialala u nga zwi fhirisela kana u zwi vhulunga ngo zwi vhea u si zwi laṱe kana u zwi fhisa, u wa zwi vhea wa zwi vhea hu ḓo ḓi vha na muṅwe ane a ḓo zwi ambara, hu ḓo ḓi vha na muṅwe ane a ḓo vhona vhundeme hazwo a zwi shumisa, zwi a dzula lwa tshifhinga tshilapfhu vhone vho zwi vhea hanefho hune vha khou zwi vhea hone, tenda tshiṅwe tshifhinga vha tshi ḓi zwi bvisa vhathu zwi kuvha u bvisa lu muya luvhi kana mimuya minukho mimuvi ine i nga vha i khazwo.

Nna ṋamusi ndi nga ri ndi khou ḓi zwi ambara zwiambaro zwa sialala ndi tshi tou ḓikukumusa, ndi tshi tou ḓi pfha uri hafha ndo ambara, ndi tshi tou ḓirwa khana uri nangoho sa muvenḓa hafha ndi u ambara zwiambaro zwa sialala ya hashu, a thi ṱwi ndi tshi shona kana ndi tshi shavha uḽa wa inwe sialala kana wa mvelele ifhio ine a ḓo ntsedzisa zwiṅwevho. Nṋe muṋe ndi a ḓivha sialala kana mvelele ya hashu ndi a ḓirwa khana ngayo, ndi a ḓikukumusa a thi pfhi ndi tshi shavha na musi ndo zwi ambara.

I ṱuṱuwedza vhathu nga nḓila yavhuḓi uri arali u muthu u tshi ḓivha uri u dzula gai kha vhupo vhufhio u tea u ambara sa muthu ano dzula hanefhaḽa kha honovhuḽa vhupo, u tea u vha u khou ḓi ambara lune u tshi ambara, u vha wo ḓifukedza, wo tsireledzea uri hu si vhe na mavemu ane a nga zama u ita zwiḽa na zwiḽa kha iwe. U tshi ambara u tea u ḓi pfha na iwe muṋe uri hafha ndi vha ndo ambara, hafha ndi vha ndo ḓithivhedza.

Nga uri sa vhaswa a vho ngo vha na tshifhinga tsho ṱwa ri khou vhudziwa nga ha sialala, a hu ngo vha na vhathu vha vha tshi khou ri funza nga ha sialala ende vhunzhi ha vhaswa a si kanzhi vha tshi ambara zwiambaro zwa sialala ngori na uri a ri tsha vha kha tshifhinga tsha kale tshine muswa vha ḓo wana o zwiambaro zwa sialala, ho no vha tshifhinga tsha zwino tshine kha musalauno zwi a konḓa, hu ḓi ambariwa zwiambaro zwa sialala kha musi arali hu ṅwedzi honoyu sa zwezwi wa vhufa.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi wa u ṱhogomela vhana vhawe, muṱa wawe, ndi wa u vha thikho muḓini, ndi wa u unḓa na u tsireledza vhana vhawe uri vhana vhawe vha vhe vho tsireledzea hu si na na zwine vha shaya. Hu nga vha hu tshini na tshini tshine vha nga vha vha tshi khou tshi ṱoḓa, hu nga vha hu tshini na tshini tshine vha nga vha vha khou tshi lila vha vhe vha tshi khou tshi wana, vha vhe vho tsireledzea, u ḓo vha a tshi ḓivha uri vha na khotsi hani naho zwithu zwi khou zwo lifhisa hani u ḓo vha imela.

Mushumo wa mme muṱani naho ndi u tsireledza vhana vhawe na u kona u vha muthu ane u a kona u vha o vulea khou amba na vhana vhawe na u vha ṱhogomela wa vhona uri na ngoho vhana vhawe vha na mutakalo wavhuḓi na ngoho vhana vhawe vha a khou eḓela vho fura. Vho ḽa thumbu dzo fura u tsireledza vhana vhau no vha bikela arali vha tshi kha kha miṅwaha kana murole une vha kha ḓi tou u vha vha khou thusiwa u vha ṱanzwa na u ḓivha uri vhana vha u na ngoho vho tsireledzea.

Zwe nda hula ndi tshi zwi tenda kha mvelele yashu ndi zwa uri sa ṅwana muṱuku u tea u ṱhonifha vhabebi vhawe na nnyi na nnyi ane anga vha muhulwane khaye uri a vhe na vhumatshelo, a vhe ṅwana wavhuḓi ngauri a nga vha nnyi na nnyi a muhulwane khae nae u vha a khou ṱoḓa u ṱhonifhiwa hu si na uri ndi mubebi kana ndi mme awe kana ndi khotsi awe, muthu muṅwe na muṅwe ane a nga vha muhulwane u tea u vha a khou ṱhonifhiwa.

Musi muthu a tshi khou phasa wa ḓi mu rengela pfhufho u nga ḓi mu pfhufha nga tshine tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa mu pfhufha ngatsho, tshiṅwe tshifhinga u nga ḓi mu fha na tshelede uri ene muṋe kha musi a bve a ya u ḓi akadza sa izwi o shuma, tshiṅwe tshifhinga u nga ḓo mu rengela tshetshi tshe a vha a khou tshi ṱoḓa.

U khou tea u vha ha muswa ane u ḓitsireledza, muswa ane a hu na muthu ane a khou tshimbila a tshi khou vhona zwirumbi zwawe, muswa ane a tshi ambara a ambara na ṱhonifho wa si vhuye wa vhona zwirumbi zwi nnḓa, wa si vhone kha musi maḓamu awe a nnḓa.

Ri tea u tsireledza mvelele yashu muthu arali a muvenḓa kha sumbedza uri nangoho ene u muvenḓa mubikwa na ive na kuambarele kwawe ku vhe ku khou tou vhonala uri hoyu ndi muvenḓa na musi a tshi amba u mu pfha uri na ngoho ndi muvenḓa nahone ndi muvenḓa a re na ṱhonifho. Ndi muvenḓa u no u ḓi ṱhonifha, a si muvenḓa ane a sokou ḓiṱapanyedza, ndi muvenḓa ane na iwe u tshi mu vhona wa zwi vhona uri hoyu muthu hu na ṱhonifho, hoyu muthu u a vhonala uri u a ḓiṱhonifha ha sokou vha muvenḓa.

Ndi zwa ndeme uri muthu kana muswa kana muthu muṅwe na muṅwe nga u angaredza a vhulunge luambo lwa hawe lwa hayani a si lu shavhe, a si pfhe a tshi shona u lu amba na musi a vhukati ha vhathu kha lu vhe luambo lune u ḓo vha a khou kona u lu amba na musi a vhukati ha vhathu a si na ṱhoni, a sa shoni ngauri zwi alusa mvelele ngauri zwi a sumbedza uri ndi muvenḓa ane a nga si dzinginyiswe nga tshithu a songo ri o no vha mashangoni maṅwe a vho shavha uri ane u muvenḓa.

Tsha u thoma tshine nda ita musi ndi tshi khou bika mashonzha ndi thoma nda a vhea maḓini a u fhisa uri a vhe one ane a khou ḓiṱanzwa, a vhe a khou bva heiḽa tshika ndi saathu thoma u a bika, u bva hafho nda kona u a shela panini nda shela maḓi nda dovha hafhu nda tshetshelela na maṱamaṱisi. Mashonzha anga ndi a funa a na maṱamaṱisi mara not a maṱamaṱisi manzhi manzhi, maṱamaṱisi maṱukuṱuku uri hu vha hu vhe na maṱamaṱisi u kone u vha vho na muthotho, nda shela na sobo ngauri ndi a funa ṋamusi nda shela sobo, nda shela na nyala u bva hafho a ḓo vhibva one aṋe.

Zwiḽiwa zwa sialala zwi no bikiwa vhuponi ha hashu ndi zwiḽiwa zwi no nga nḓuhu, mukusule une u vha wo ṱanganyisiwa na nḓuhu, muroho wa phuri.

Zwiḽiwa zwi no bikiwa vhuponi ha hashu zwa sialala ndi muroho wa phuri une wa vha wo ṱanganyisiwa na nḓuhu dzo koḓelwaho zwine zwi a ḓifha nga maanḓa, ha dovha ha vha bika na mukusule, vha bika na zwithu zwi no nga zwidzimba ha ḽiwa hanefhaḽa musi ho bikiwa zwidzimba. Vhaṅwe vha kone uri vha rinde na mabundu hu nwiwe na mabundu hanefhaḽa zwithu zwi tshi khou ḓi ita.

Magulu sa ezwi a tshithu tshi no konḓa, tshithu tshine a tshi ngo leluwa na musi u tshi khou tshi shenga, ndi thoma nda a vhea panini a gwagwama uri a vhibve ndi songo shela tshithu ndo tou shela muṋo fhedzi uri ha aḽa magulu a kone u vhibva, u bva hafho nda ha aḽa maḓi o no fhelela nda kona u shela maṅwe maḓi, ha aḽa magulu a ḓo vha o no vhibva a songo tsha omisa, a songo khwaṱhesa, nda shela maṅwe maḓi nda kona u shela zwine nda khou shela zwine hu nga vha u zwipaisisi, nda shela na maṱamaṱisi, nda shela na nyala, a ḓo koni u vhibva.